Di ama botlhokatiro ka gore fa o se na di data o palelwa ke go apolaela ditiro tse dingwe kgotsa fa o palelwa ke go go ka kgona go reka data eo o palelwa ke go kenya di-application-e le go resepond to di-application-e tse dingwe, madi a felela kwa go na le gore a go ise tirong.

Ke dirisa data ya five gig ya motshegare ya nako le nako le five gig ya maitseboa le di-minutes di le sixty tsa any network-e ka tseo ke di rekang ka fourty nine ranta tsa matsatsi a masupa fela di fela pele ga nako di fela pele ga matsatsi a fitlha.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke data e ka dirang fifteen gig ko ya nako le nako le fifteen gig ya maitseboa e tsamayang le di-minutes di le sixty o ke rekileng ka forty nine ranta e e kgonneng go dula beke e kgonang go nna kgwedi yotlhe. Fa motho a batla go reka data tshwantse a lebelele gore ke ya bokae ka nako e kanang kang le gore ke di gig kae.

Ke data ya di gig di le lekgolo ya go nna ya go e ka ntumedisang e ka nnang kgwedi yotlhe, e tsene ka di one dingwe le dingwe tse dingwe le tse dingwe tsa kgwedi.

Go tsenywa ga mafaratlhatlha a five G go tlile go dira gore mafaratlhatlha a nne lebelo la teng le oketsege ntle le go dirisa data e le ntsi thekenoloji e e tlile go dira gore re fitlhele tshedimosetso ka megala ya rona bonolo, fela e tlile go tlisa diphetogo di le dintsi jaaka di ariel-e tsa go tlisa mafaratlhatlha di tlile go ba le ditlamorago mo mebeleng ya rena kgotsa mo tsa pholong ya rena ebile go di tsenya naga le naga kgotsa motse le motse go tlile go bitsa madi ale mantsi.

Go tsenya data go ya ka network-e tla bo o e dirisa o kgona go e tsenya fela jaaka o tsenya airtime, fa o fetsa go e tsenya o create-a profile e ya gago mo mafaratlhatlheng, fa o fetsa go tlile go tswelela maina a batho ba na leng dinomoro tsa bone mme o tlile go lebelela gore a na ke ditsala kgotsa ke balosika la gago mme o ba romela di request-e fa o fetsa fa ba di amogetse ke gone o ka kgonang go bua le bone.

Wa e dirisa ka tsela e e maleba wa ipeela nako ya go tsena mafaratlhatlheng le nako e o tlo dulang mafaratlhatlheng ka gonne data e fetsa ke fa o le mafaratlhatlheng nako e telele mme go se na se se botoka se o se dirang.

Fa ke a lebenkeleng ke reka data go na le mowa ka gonne mowa o fitlhele o kolota mowa wa advance, mme ba tlile go tsaya madi a bone a o tlo palelwa ke go reka data e o e batlang ke reka data e ke e batlang ke bona e le yone tsela e e botoka eo go na le gore o yo reka moya fa o fetsa o reke data ka gonne di tse dingwe ga di tswelele tsa go reka data jaaka di tselela kwa lebenkeleng mo motšhining wa kwa lebenkeleng wa go reka data kgotsa mo.

O mo romelela thata o berekisa option e ba reng ke data share mme ngwala data e o batlang go mo romelela yone o lokela le dinomoro tsa gagwe mme o tlile go fitlhela data eo.